Batho ba le bantsi ba eletsa go palama sefofane mme bangwe ba setshaba. Nna toro ya me ke go palama sefofane ka gonne se tsamaya ka bonako le go bona mafelo a farologaneng, fela ba bangwe ba setshaba ka ntlha ya gore sefofane se le kwa godimo kgotsa ka ntlha ya polokego.

Fa tsala ya gago e batla go ya Nigeria ka sefofane o tshwanetse go mo tlhalosetsa gore a ye kwa boemelong jwa 'fofane a reke tekete, a latele ditaelo tsa tshebedisano ya passport-o le ditlhatlhobo mme sefofane se tla mo isa kogo ka polokego.

Dibese di thusa go tsamaisa batho ka bonako mme ebile ka bonako mme di boloka madi. Se ke se ratang ke gore di fokotsa kgatelelo ya sephete-phete fela sengwe se se sa siamang di ka diega kgotsa tsa tlala ka .

Mokgwa wa karata e botlhale o montle ka gonne o potlakisa go palama bese, fela mathata a ka nna jaaka fa o sa kgone go e tlatsa ka bonako, karata ya senyega kgotsa tsamaiso ya o na ba ka go tshwara poo.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke gore e boloka madi, e nonontsha mmele gape e boloka tikologo. Dikotsi tse di tlhagelelang ke dikotsi tsa koloi go kgotsa ditsela tse di sa .

Ke gopola kgetlho la ntlha ke palame sefofane, ke ne ka ikutlwa ke itumetse le go tshwenyega ka nako e le nngwe. Sefofane se ne se fofela kwa Gauteng, Johannesburg mme go ne go le maitemogelo a mantle thata!

Mokgweetsi yoo siameng wa bese o tshwanetse go nna le boitshwaro go tlhokomela polokesego ya bapalami le go tsaya nako. Bakgweetsi ba thusa batho ka go ba isa tirong ka tsela e sireletsegileng le ka bonako.

Fa go nna le strike go le gantsi batho ba ba dirisang dibese ba amega ka ntlha ya gore ga ba fetse ba fitlheletse kwa tirong ka nako. Ebile ba feleletsa ba dirisitse dijanaga tse e le goreng ba patela madi a le mantsi. Batho ba ba yang tirong ba amega thata ka gonne dibese di ka se tsamaye mme ba ka se kgone go fitlha kwa tirong kapa go boa kwa gae.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne dibese ka bo tsone di na le nako ya teng e le goreng di tsaya babereki go ya kwa ditirong tse di farologaneng. Go ya ka nna nka ema ka dinao fa e le gore go tletse mo beseng ka gonne ga letsatsi le fela ke tshwanetse go fitlha kwa tirong ka nako.

Ke ne ka latelwa mo mosong mme bese ya ntshiya, ke ne ka siwa ke bese mme e le ka ntlha ya gore ke ne ke tsogile lata go tloga mo mosong ebile ke nnile bonya. Maitemogelo a me e ne a nna gore ke tshwanetse gore nako le nako ke tsoge nako e se ntse e le teng gore bese e se ke ya ntshiya go ya kwa tirong.

Mo tikologong ya me go na le ditshupetso tse di ngwala tsa dibese. Maitemogelo a me ke a botlhoko le a siameng, go botlhoko ka gonne dibese di nna di seyo, di fela thata mme gape di nna di tletse thata fa di goroga. Se se bakela bothata mo go tsamayeng, go siame ka gonne di thusa batho ba ba senang dikoloi go kgona go tsamaya kwa go bone. Fa go na le ditshupetso bapagami ba amega thata ka gonne ba seka ba kgona go tsamaya go ya kwa tirong, kwa sekolong.

Go ya ka nna dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka ntlha ya gore o tla fitlhela kwa motseng o mongwe batho ba teng ba se bantsi, ebile ditsela tsa teng e se tse di siameng tse e le goreng dibese di ka tsamaya mo go tsone.